Ni tsakela mitlangu yo tlanga na van'wana.

a hi maendlelo ya kahle leswi swi endla twisisi leswi misava yi nga swiswona a nga tlangi na van'wanyana.

Mitlangu ya ka inthanete leyi ni nga yi eka mufana wa malembe ya khume i leswi swi endla leswaku a kha a hleketa hi ndlela leyi a kota ku endla ti-decision ta kahle .

Khombo ro tlanga mitlangu hi selufoni ya i khombo ra ku yelana na ku va na ku va i nga tlangi na vanhu.

Mitlangu ya le ka selufoni yo aka eka vana na chess yi endla leswaku ta kahle evuton'wini a dyondza swivitanaka decision making.

Mitlangu yo gembula leyi ni yi tivaka i Betway leyi yi endlaka hi ku tlanga swilo swo .

Ntlangu lowu ni wu tlangaka wa yo fana na betway milawu ya ku va u tiva leswaku u nga winanga kumbe hi yin'we a .

Tinsimu leti endla leswaku yi koka rinoko hi yona yi endlaka va ti rhandza va rhandza mitlangu .

U ti lulamisela hikuva u tsutsuma u ti lulamisela swilo swo fana na training leyi nga na mitlangu leyi i .

Rimbewu leri tlangaka bya vu timavuri e leswi swi evuton'wini sa la i nga tshama.

Mavonelo ya mina eka mitlangu leyiwa i ku ri yi ni vuton'wini .

Kokwana wa mina va tshama va ni loko u ri munhu vanhu van'wani .

A ni titwa kahle ngopfu ringetela xona a ku ri xitori a ni tshama ni kha ni n'wu garingetela.

Ntlangu wa muravarava mi lawula i ku va munhu a nga tlangi lowun'wana a nga.

Mitlangu ntlangu lowu wu vulaka munhu ina ku na leswi swi waka eka munhu loyi a nga leswaku munhu a luza i luza swa yena.

Ni nga va byela ntsheketo lowu hikokwalaho ka ku va byela ntsheketo ntsena lava xi nga ta va .

Va va byela switori leswi va dyondzisa swi dyondzisa swo n'wini va vona switori leswaku va ta ku ri va twa njhani mahanyelo ya le .

Vulavulelo lexi ni xi rhandzaka i ku va xi ni dyondzisa swo .

Un'wana na un'wana byo yi leyi a nga Mutsonga as long va na na vutihlamuleri mintsheketo vanhu lava taka ka hina va ta fanele.

Vana va vanhwanyana a va tlanga mi a kula va kha va yi tlanga na .

Mitlangu leyi hi yi tlangaka xin'we va na na .

Ni twisisa leswaku na swinene swi endla leswaku vuyelela va hanya leswi vanhu a va hanyisa .

Dyondzo ya i ku va tlela i ta hundza hi a .

Nkoka wa kona vanhu va kota ku hanya ka swinene eka vanhu lava nkoka swinene na le ka vanhu.

I fanele a tiva milawu fanele a tiva leswaku a tekiwaku from tlangaka.

Vutiolori lebyi nkarhi wa mina wo wisa i na ku tlakula tinsimbhi swi endla leswaku yi va.

Mitlangu leyi ni twaku nga ku miehleketo ya vona emitlangwini leswiwani swi endla yi va na kahle yi nga na .

Mimpfuno ya miehleketo ya ku va na i mimpfuno yelanaka na ku a kota ku decision .

Ndhawu ta ku hungasa leti vana va ya ka ka a mali i tindhawu museum na ti na laha kona vanhu va ya ka tindhawu leti ti endla munhu a endla.

eka tindhawu leti vanhu hi ku ya i yi endlaka ku va na vutivi.

Swilo leswi u nga swi endlaka swo ti tsakisa ku tlanga bolo emakaya.

Swi endla leswaku ta ku e ze ndyangu va va kota ku tolovela va byelana xin'wana endla leswaku vanhu lavawani ngopfu hi mhaka ya tolovelanile swinene ku nita nkarhi tshama swin'we swin'we ti-activity a wu ri busy hi tona swinene.

Yi na nkoka swinene munhu a nga tleli a kha a .

Swi vuyisa i ka mintirho swi kha swi endliwa mintirho.

Vuyelo bya ikhonomi bya ku tiko ya Afrika-Dzonga vanhu va le handle va ta va tirhisa ndhawu yaleyo ya Afrika byi endla hikuva leyi va ku yi kha yi yi endlaka .

Swi na mbuyelo hikuva va ta va ta va ta va ta bolo ematikweni ya le ku ku ku tirha.

Ti endla leswaku va nga ri ku na mitirho walowo va kota ku leswaku vanhu lava fika va tirhisa mali lava .

Hi nkarhi wa world kala swinene ya hina yi va vanhu lava a va va kha va tirhisa mali yo .

i Caster Semenya i endle hala ku hi leswi swi endlaka u nga va .

Leswi swi nga dyondzisa vanhu leswi va amukela vanhu emakaya leswaku va dyondza.

Mitlangu yi fanele yi na yona ya a kha a dyondza swa ku a pfa a yin'wani .

Swi ta khumba ra vona na vona hi ku va va vatirhi ku va miri wu nga luzi a nga luzi matimba a ti tirhisa a kota ku yena a hanya .

Swi endla leswaku ku tala.

Anakanya as munhu u nyikelo eka xipano hluriwa vanhu lava u tlangaka na vona ta ku twisisa ri hinkwayo.

Va nga va hlohlotela hi ku va va va nyika mali va va byela leswaku loko va ta va va va va nghenelerile va wu tlanga ku na mali leyi va nga ta yi kuma nakona ku na swilo leswi va nga ta swi kuma.

Yi hlohlotela hikuva yi endle leswaku vanhu va tivana nakona loko va va va hlanganile ku va na ku tsaka ku va na ku hoyozela.

Ndzi ehleketa leswaku tipulatifomo letinene to hlalela esports leti ndzi ti tivaka i DSTV na inthanete wa swi kota leswaku u fika u tsala esport ivi ku humesela laha u fanekeleke u hlalela kona.

Ndzi nga antswisa swikili swa mina eka mitlangu leyi phikizanaka ya le ka inthanete hikuva ndzi languta tivhidiyo ta ku hambanahambana eka tube eka YouTube YouTube ya pfuna swinene eka swilo swo tala.

Ina yi nga va na ndhavuko lowukulu wa bolo ya milenge ku fana na swona hikuva ya loko hi karhi hi languta sweswiwani wa swi vona leswaku yi na ku hlawuleka wa swi vona leswaku yi na vuswikoti.

Mina ndzi nga endla ku kombisa leswaku mina a ndzi na mavunwa ndzi nga endla proof yo komba leswaku mavunwa a ndzi na wona.

Vaendli va mitlangu va nga endla leswaku va khoma swiyimo swo ku tirhisiwa ntlangu wa vona hi ndlela ya kahle hikuva va landzelela va vona leswaku ka practice-wa ke.

Ntirho wa mina wo hungasa ndzi nga wu hundzula wu va bindzu hi ndlela ya ku ndzi nga advertise ndzi nga ta na ndzi nga ta na business leri ndzi vonaka leswaku leri ndzi ta ri ta ndzi tisela mali.

Ndzi nga tiyisisa hi ku endla pulani ndzi tlhela ndzi endla leswaku ndzi veka macheleni ndzi hlayisa macheleni lama nga ta ndzi endla leswaku ndzi sungula bindzu leri.

Ndzi ehleketa leswaku tipulatifomo leti nga endlaka ntirho wo titsakisa hi wona i TikTok swilo swo fana na vo YouTube na swilo swo fana na va Facebook na WhatsApp yinene.

Munhu u fanele a advertiser hi masiku hinkwawo hikuva sweswo swi endla leswaku vanhu va kota ku vona munhu wa advertiser a tlhela a vekela leswi vanhu a va karhi va xava ku kombisa vanhu leswaku himpela bindzu leri ra hanya.

Tindlela tin'wani ta ku kombisa swilo leswi swi nga endlaka bindzu hi mavoko i ku va munhu a endla makhekhe munhu a nga tlhela a tiendlela atchar a xavisa hi minkarhi ya mimango.

Suzan a nga kuma makhasitama hikuva a famba a yima exitarateni a kuma ndhawu leyi a nga ta xavisa ka yona laha munhu un'wana na un'wana loko a hundza a swi xava a ma vona bindzu ra yena ri ta famba.

Tipulatifomo letinene to dyondzisa eka inthanete i TikTok, Facebook na YouTube vanhu vana a nga va kuma kona.

Ti-website letinene leti a nga xavisaka swifananiso leswi i TikTok na Facebook na WhatsApp loko swilo swa yena o va a swi veka kona swi nga vona hi mani na mani a xava.

Nhlamulo u fanele a navetisa titlilasi ta yena eka Instagram ni le ka Facebook ni le ka WhatsApp kwalaho hi kona a nga ta kuma vanhu va ku endla yoga.

Ti-influencer ti tirhisana na ti-brand hikuva ti-brand ti va nyika swilo va swi tirhisa mahala va karhi va teka tivhidiyo va komba vanhu leswaku swilo leswi tirha njhani sweswo swi koka rinoko eka vanhu.

Swihangalasamahungu leswi nga kahle eka to eka ku tihungasa i Facebook, i TikTok na YouTube ni twa ingaku sweswo hi swona swihangalasamahungu swa kahle.

Mimpfuno ya nkoka ya ku va Afrika-Dzonga yi va ndhawu leyi swa mitlangu ya matiko ya misava yi tlangiwaka kona i ku va vanhu va Afrika-Dzonga va vuyeriwa nakona Afrika-Dzonga yi tekeriwa enhlokweni.

Ku va Afrika-Dzonga ku va rona tiko laha mitlangu ya matiko ya misava yi tlangaka kona swi khumba mabindzu hikuva vanhu lava loko va karhi va suka hi le handle va tala va vuyeriwa van'wamabindzu.

Mintlhontlho leyi Afrika-Dzonga yi langutaneke na yona loko yi fanele ku rhurhela mitlangu ya matiko ya misava i ku va yi make sure leswaku Afrika-Dzonga yi basile i ku va yi make sure leswaku laha vanhu va nga ta fikela kona ku kahle.

Ina khale loko vana va tlanga wa vona na tinsimu leti a ti .

Makhombo lama vanhu va nga va ka na wona hi ku tlanga ti-game ta inthanete, i ku va loko va va va hete ku tlanga va lava ku hlangana na vanhu lava va nga va nga va tiveki. Sweswo swi endla leswaku va va na khombo.

Mina ndzi nga ka ndzi nga pfumeli hikuva sweswo swi veka n'wana wa mina ekhombyeni swinene. Naswona loko o hlangana na vona vanhu lava a nga vuyi, ndzi ya n'wi teka kwini?

Ndzi nga endla leswaku loko ku fika nkarhi wo karhi n'wana ndzi n'wi tekela foni, kumbe swigeyimana sweswi a nga ta va a karhi a tlanga swona. Sweswo swi endla leswaku khombo ra ku va a va eka danger ri va ri ntsongo.

Hikuva mitlangu leyi a yi safe na switsongo. Yi na khombo swinene hikuva, mitlangu leyi yi nga endla endla leswaku a kha a hlangana na vanhu lava a karhi a nga va tivi. Sweswo swi endla leswaku a va eka khombo swinene.

Mintolovelo leyiwani a ya ha ri kona, na loko ri ku hi kona a ndzi tshembi leswaku yi tele. I yi ntsongo swinene. Khale kokwana va rhandza ku swi endla nakona a swi tsakisa swinene.

Mitlangu leyi nga tlangiwaka ku nga va bolo ya milenge kumbe va magava. Sweswo swi kahle for vanhu hinkwavo vanhu lavakulu ni vana lavatsongo swi safe.

Hi swona mitlangu yi endla vana va vumba vunghana. Vana a na ko na a va hlweli ku endla vunghana. Loko va karhi va tshame hinkwavo va karhi va bula va hlekelela vunghana bya vona bya tiya.

Ndzi nga tumbuluxa ndzi tsala leswi swi nga ta va swi karhi swi endleka eka eka mitlangu leyiwani. Ndzi nga endla leswaku ndzi navetisa eka vo Facebook na vo TikTok.

Ni vona hinkwako leswi nga kahle mitlangu leyi nga kahle leswaku vana va yi tlanga, i mitlangu ya ku va va tlangela ehandle, va tlanga bolo, va ku va va tshamile. Sweswo swi kahle hayi leswi swa riqingho na mitlangu ya ku tirhisa tifoni, sweswo swa va onha swinene.

Caster Semenya u fikile eka xiyimo lexi hi ku va a practice-a. Caster Semenya a tshama a karhi a practice-a leswi nga kahle swi nga endla leswaku a va xitsutsumi xa ndhuma.

Ndzi nga va lemukisa hi ndhawu yo fana na vo laha ku nga na mitlangu yo fana na vo bowling na swigeyimana. Sweswo swi endla leswaku miehleketo yi va kahle.

Swilo swo ti tsakisa leswi nga kona i swigayimana. U nga tlhela u ya eti-movie-ni u ya tshama u vona ti-movie u karhi u ti dyela ti-popcorn. Kumbe u ya tlanga swigayimana swo fana na vo bowling.

Nkarhi lowu ndzi hlanganeke na vanhu vantshwa ndzi endle vanghana, nakona a ku nandzika swinene ni vanhu vantshwa lava ni nga va tiveki. Swi kahle ku swinene ku famba i hlangana na vanhu vantshwa.

A ndzi ta tumbuluxa leswaku ku va na ndhawu leyi ku tlangelaka vana na ndhawu leyi ku tlangelaka vanhu lavakulu. Ndhawu leyi ku tlangelaka vana, vana va ta tlanga swigayimana swo fana na loko ku fambisa swimovhana, na leswo swo khandziya leswi swo hoxa swibolwana. Vanhu lavakulu va ta tlanga bowling.

Swi vuyerisa rihanyo ra munhu hi ndlela ya kahle. Munhu u tikuma a ri kahle a hanyekile, miehleketo yi va yi ri ka xiyimo xa kahle swinene. U nga tikumi u karhi u stress-a hi swilo swo tala.

Ndzi tsakela ya ntlawa hikuva ya ntlawa u va u ri na vanhu, laha u hlanganaka na vanhu u tlanga na vona. Loko u ri wexe a swi tsakisi ku fana na loko i ri na vanhu.

Ndzi nga navetisa hi ndlela leyi yi tlhelaka ndzi kombisa leswaku mina ndzi ze hi ku ya, ndzi ze hi ku ya ndzi ya swi ndzi ya experience-a.

Swi yi cince hi ndlela ya xiyimo xe le henhla. Swi kahle swinene naswona swi endla leswaku miehleketo ya munhu yi va eka ndlela ya kahle.

Mintlhontlho leyi vanhu va hlanganaka na yona i ku va loko va fika le ni va tlanga leswi vanhu vo tala va tlangaka swona. Naswona va tlanga swilo leswi swi tsakisaka leswi nga kahle swinene.

A ndzi ta endla ndlela ya ku va ndzi endla mitlangu leyiwani, kumbe ndhawu leti to hungasa. Ndzi ti create-a leswaku vanhu va ta hungasa kona.